Switsotswana u nga swi susa hi ku tshamela ra ku ku hlantswa tinyimpfu kumbe ku tirhisa mimirhi leyi faneleke leswaku ku fafazela switsotswana eka tinyimpfu ta wena hi minkarhi hinkwayo ku tiyisisa leswaku tinyimpfu ta wena ti tshama ti basile tanihi mufuwi leswaku na nkarhi lowu taka ti nga tshuki ti hlangane na khombo ra switsotswana kumbe ku sivela switsotswana hi nkarhi wolowo ku endlela na nkarhi lowu taka leswaku switsotswana loko swi ta swi kumba leswaku ku tirhisiwe minchumu ya ku fana ni leyi ya ku fafazela ku nga mimirhi ya ku dlaya switsotswana inkomu.

Ntsengo wa minxavo ya swakudya wu lawuriwa hi xiyimo xa vurimi. Ina, ndza pfumela leswaku ntsengo wa minxavo ya swakudya wulawuriwa hi xiyimo xa vurimi hikuva loko vurimi byi ri karhi byi tsekatseka kumbe byi nga fambi kahle ntsengo wa swakudya wu ta ya ehenhla hikuva etikweni ku ta va ku ka ku pfumaleka swakudya hi yona mhaka ntsengo wu ta ya ehenhla swinene leswaku wu tlakusa nkwama wa varimi leswaku va ta kota ku phakela swakudya hi nkarhi walowo ni nkarhi lowu taka. Inkomu.

Ndzi nga tiyisisa leswaku vatirhi va mina va le purasini va leteriwini hikuva ndzi tiyisisa leswaku entirhweni va fika hi nkarhi leswaku va ta kota ku lulamisa switirhi swo tirha hi swona nakona ndzi nga va nyika nkarhi wa ku va dyondzisa ntirho lowu wa purasi ku nga ku tiva leswaku swibyariwa swi byariwa njhani misava yi fanele ku va yi va ya maxaka wihi kumbe ku tirhisa minchumu leyi fanaka ni manyoro ku nonisa misava ya hina leswaku hi ta kota ku byala eka misava leyi faneleke. Inkomu.

Jamu leyi ndzi yi rhandzaka ndzi yi tsakelaka swinene i jamu yo endliwa hi mihandzu ya perekisi, i jamu leyi nga toloveleka swinene mhakankulu xivangelokulu xa ku va ndzi rhandza jamu leyi hileswaku yi tshama yi ri ka ntsengo wo ringanela hi nxavo yi tshama yi ri ka ntsengo wa kahle a yi durhi ku fana ni ti jamu letin'wanyana nakona ya kumeka hi ndlela leyi ni va ni kha ni yi lavisa xiswona ku nga va yi ri thinini kumbe yi ri bhodleleni kambe hi tindlela hinkwato ndza yi twisisa ya xaveka yi endla leswaku vutomi byi olova nakona yi na nantswo wa ku tsokombela swinene ku tlurisa ti jamu leti n'wanyana ndzi nga tshama ndzi ti dya inkomu.

Vuswa ni masi lawa ya virisiweke ndzi twa ndzi swi tsakela swinene hikuva i swakudya leswi swi akaka miri ngopfungopfu kwala ka masi i swakudya swa ku nandziha swinene swi tlhela swi xurhisa vanhu vo tala va swi rhandza hikuva i swakudya swo olova ku swi endla u to sweka vuswa ntsena kutani u chela masi u pfuvela kutani u dya u tlela u xurhile ndzi titwa ndzi katekile swinene ku va swakudya swa muxaka loko swi ri kona kumbe ni kota ku swi xava e swi va kona ekusuhana na mina hikuva i swakudya leswi ndzi swi rhandzaka swinene hikuva swa xurhisa swi tlhela swi aka ni miri loko ku ri masi wona ya tiyisa ni marhambu emirini wa munhu se ndzi twa ndzi swi tsakela swinene.

Maendlelo ya van'wamapurasi maendlelo ya van'wamapurasi va khale va ha tirhisa xikhale mabyalelo ya swimilana emapurasini swo karhi kambe lava va masiku lawa va tirhisa manyoro ya ximanguva lawa va tlhela va va na vutivi bya ku hetiseka hi vuenti va tlhela va dyondzela swa ku van'wamapurasi hi ku ya hi mina a swi.

Maendlelo ya van'wamapurasi va le matikoxikaya ya ku va va tirhisa ndlela ya ndhavuko ya vurimi leyi hundziseriwa eka switukulwana ndzi vona leswaku i maendlelo ya kahle va hundzisela ndzhaka eka vatukulu va vona ndzi nga yi ringanisa hi ndlela leyi manguva lawa ni khale a swi nga fani loko swi ta ka van'wamapurasi ximanjhemanjhe swi endla leswaku vanhu va va na vutivi ngopfu hi timhaka ta van'wamapurasi kambe lava va tirhisaka swa ndhavuko naswona swa va tirhela hi ndlela yaleyo kambe swi fanele swi antswisiwa hi swa manguva lawawani swi kahle loko va hundzisela ntokoto lowu eka vatukulu leswaku va ta dyondza ku ya mahlweni va ngetelela vutlhari bya vona hi ku dyondzela timhaka ta ku va van'wamapurasi.

Milawu leyi faneleke ku va kona emapurasini eka vatirhi vamapurasi eka purasi rin'wana na rin'wana leyi faneleke hi ku tirhisa hi van'wamapurasi hileswaku va fanele van'wamapurasi va fanele ku tiyisisa leswaku vatirhi va vona a va le ka xungeto vutomi bya vona a byi le ka xungeto va fanele va va tiyisisa leswaku vatirhi va vona va hlayisekile na switirhisiwa swona swi hlayisekile leswaku vatirhi va swi tirhisa ni swiambalo leswi va swi ambalaka va fanele va tiyisisa leswaku swimbalo swa kufana leswi va swi ambalaka van'wamapurasi swi fanele swi va leswi swi nga hlayiseka ku fana na ku mbala titanghu leti ti nga na tinsimbhi endzeni leswaku va tiyisisa leswaku va nga tshuki va ti vavisile hi switirhisiwa.

Mintlhotlho leyi nga kona eka vurimi bya manguva lawa lebyi va ka kona i ku va vurimi byi pfumala vanhu lava nga na vutivi hi ku hetiseka ngopfungopfu eka varimi va matikoxikaya laha va ha tirhisaka ndlela ya xikhale ku endla vurimi bya vona yin'wani ya mintlhontlho i ku va varimi kumbe van'wamapurasi va pfumala switirhisiwa leswi va faneleke ku switirhisa emapurasini ku sivela switsotswana ni yin'wani mintungu leyi yi endlaka leswaku vurimi byi nga humeleli byi nga vi kona byi vhela byi fa hi ndlela yaleyo.

Tanihi muntshwa loyi a tsakelaka ku tinghenelerisa e timhakeni ta vurimi ndzi nga kombela mfumo wa hina leswaku wu ndzi pfuna etlhelweni ra timali ku nga mali leyi vuriwaka leswaku i mali ya ku sungula bindzu hi ndlela yaleyo ndzi ta va ndzi kombela mpfuno wun'wanyana wa matimba wun'wani wa kahle ngopfu hikuva hi wona wa nkoka ku va u sungula ku tinghenelerisa eka timhaka ta vupurasi na timhaka ta ku endla bindzu ro karhi leswaku u ta pfuxa ikhonomi na leswaku mfumo wu ndzi pfuna hikuva wu humesa yin'wani mali ya dyondzo ku va ni yisa dyondzo ya mina emahlweni ni ta va na ntokoto ni vutshila ni vutlhari hi ku hetiseka eka timhaka ta van'wamapurasi.

Switandzhaku leswi swi nga kona hikuva mafurha ya teretere ya nga cinciwi nakona swi vula yini eka munhu loyi a hlayisaka teretere eka munhu loyi a hlayisaka teretere ku va a nga cinci mafurha swi vula leswaku a nga na vuxiyaxiya kumbe vutivi byo karhi hi ku hetiseka etimhakeni ta ku hlayisa teretere hi yona mhaka switandzhaku leswi nga ta endleka leswaku teretere yi nga ha tirhi kahle yi nga ha kumbe titeretere emapurasini ti nga ha tirhi hi ku ya hi leswi ti khomisiwaka xiswona kumbe ka vumundzuku bya titeretere.

Dyandza loko ri fikile endhawini yo karhi ri tele ku ta hetisa swibyariwa leswi nga kona ku teka mati ku dlaya hinkwaswo swi dyiwi swifuwo ndzi mati ya nga mati ya ku hanyisa hi yona mhaka nxavo wa swakudya wu ta khumbeka swinene van'wamabindzu lava xavisaka swakudya vafanele kumbe va boheka ku gonyisa mitsengo ya swakudya hi ku va vurimi na byona byi ta va byi hlaseriwile hi dyandza loko dyandza ri fikile ri tele ku ta tikisela vutomi bya lava xavisaka ni ku hanya hi ku ya hi mapurasi kumbe vurimi.

Swakudya leswi lavekaka eka tihuku leti ti vekaka matandza kumbe ti tshikelaka matandza hi leswi landzelaka kumbe swi fane swi va ni swo karhi endzeni leswi nga ta pfuneta ka ku va tihuku ti veka kahle matandza ku fanele ku va swakudya leswi nga mihandzu leswaku yi ta pfuneta swi ta pfuneta tihuku ku veka kahle matandza ku va ku ri swakudya leswi nga na ti-proteins swakudya leswi nga na ti-mineral's swakudya leswi tiyisaka tihuku mirhi ya tihuku leswaku ti veka kahle ku va ku ri matsavu ndzi mihandzu leswaku yi yi ta pfuneta leswaku tihuku ti veka kahle matandza.

Misava leyi nga kahle leswaku yi nga fikelela kumbe ku koteka ku byala swimilana swo karhi i misava leyi vitaniwaka Lumi misava leyi yi tshama yi tsakamile swinene nakona yi kota ku tswonga mati hi ku hatlisa yi tlhela yi nona ndzi nga byala swimilana leswi swi fambelanaka ni misava leyi ku nga tin'hwembe tinyawa miroho ya ku hambanahambana ku katsa ni tibhoncisi.

Loko van'wamapurasi va cincela eka tindlela ta vurimi leti nga onhaki ntumbuluko swi ta endla leswaku va kota ku tshovela kahle kumbe va tshovela ntshovelo wa le henhla nakona minxavo ya swakudya yi ta va yi ri leyi fikeleriwaka hi wun'wana na wun'wanyana loyi a lavaka ku xava swakudya.

Vurimi lebyitsongo byi nga hlayisiwa hikuva va tirhisa mikhuva ya vurimi bya ximanjhemanjhe va nga tirhisi ngopfu mikhuva ya ndhavuko kambe va katsakatsa ku nga mikhuva ya manguva lawa ni mikhuva ya ndhavuko.

Manyoro ya tikhemikhali ya pfuneta leswaku swimilana swi kota ku byaleka kahle endhawini yo nona nakona swi kota ku kula kahle ku nga ri na switsotswana.

Vula leswaku a ku na vuhlayiseki hakanene hikuva eka tindhawu tin'wanyana ta mapurasi leti van'wamapurasi va tshamaka eka tona ti va ti nga hlayisekanga hikuva etindhawu leti endliweke hi tihunyi nakona va va va tshama ekusuhani ndzi swilo leswi lumaka ku nga swiharhi leswi swi nga ni nghozi swinene.

Loko munhu a lava ku xava misava yo rima ematikoxikaya u fanele a ti hlanganisa ni va vukosi hi vona va tivanaka ni vuxokoxoko bya misava hikuva hi vona vinyi va misava lava lawulaka misava leyi faneleke ku xaviwa.

Leswi swi endla leswaku van'wamapurasi lava tekeriwaka hi swi hi misava yo rima va pfumala ndhawu kumbe mapurasi lawa va ma tirhisaka ku rimela eka wona.

Swiharhi loko swi dlayiwa swi bohiwa swi va boheka ku va va susa mavoya ya swiharhi loko swi dlayiwa hikuva a ya dyiwi nakona ku dyiwa nyama ntsena ku nga ri hi ku dyiwa mavoya ya swiharhi.

Tanihi murimi ndzi nga tirhisa tikhemikhali leswaku ndzi engetelela vuyelo bya mina hikuva tikhemikhali hi tona ti pfunetaka leswaku swimilana swi mila kahle swi nga ha ri ni ku kanganyisiwa ka switsotswana.

Ku va ku ndlandlamuxiwa ka nhluvukiso wa madoroba swi nga va swi cince hi ndlela leyi vuhumelerisi bya swakudya eAfrika-Dzonga tindhawu leti a ti fanele ku va tindhawu ta van'wamapurasi kumbe ta mapurasi ti tekiwile ti akeriwa madoroba ehenhla ka tona hi yona mhaka vuhumelerisi bya swakudya byi ta va byi ri hansi kumbe byi le hansi swinene hi mhaka yo yeleyo.

Loko a ndzi ri eka xiyimo lexi na khombo lexi katsaka ku yiva epurasini ra mina a ndzi ta tiyisisa leswaku epurasini ra mina ndzi vekela tikhamera leti nga kotaka ku foda tindhawu hinkwato leswaku ndzi kota ku vona ni ku landzelerisa milandzu yo yiviwa eka tinhundzu.

Nhlokomhaka ta nkoka leti a ndzi ta dyondzisa hi tona eka makhombo ya ku rima hi tikhemikhali a ku ta va ku ri ku va lemukisa hi ku cinca ka maxelo ni tikhemikhali leti tirhisiwaka nakona a hi nkarhi hinkwayo kumbe swimilana hinkwaswo leswi swi faneleke ku tirhiseriwa tikhemikhali.

Vanhu va khale a va teka vana va vona va pfuka ndzi mpundzu a va ri ni ku tshemba kumbe ku tshembela leswaku nkarhi wo nimixo hi wona nkarhi wa kahle wa ku va vanhu va pfuka va ya va ya rima a va teka vana vona va famba va ya masin'wini va ya va rima na vona kutani loko swiritano swimilana swi ri ku mileni leswi va nga swi byala va hlakula hi ndlela yaleyo a ku ri ndlela ya vona ya ku va .

Ndzi nga tiyisisa leswaku ndzi kuma swipfuneti swo pfuneta swimilana leswaku swi kula ku nga va ku ri tikhemikhali kumbe hi ndhawu leyi ndzi yi tirhisaka ku byalela swimilana ka yona ndzi nga tiyisisa leswaku swimilana swa mina swa kula hikuva swi ri ndhawini ya kahle yo hlayiseka hi ku tirhisa tikhemikhali ni ku swi veka endhawini leyi nga hlayiseka yi nga ngheneriwiki hi dyambu.

Masi emirini wa munhu ya pfuneta leswaku munhu kumbe vana va va na marhambu lawa ya lawa ya tiyiyeleke swa fanela leswaku munhu a va ni masi emirini wa yena leswaku marhambu ya yena ya kota ku tiya ya yima ya kota ku n'wi fambisa ku tlakula miri wa yena.

Vadyondzi hinkwavo va le xikolweni ndza mi hlohlotelo leswaku mi huma riendzodyondzo leri swi ta mi pfuna swinene ku va mi tiva hi ta vurimi swi ta endla leswaku lava tsakelaka ku endla dyondzo ya vurimi ku ya mahlweni va va va ri ni ku tiva ni vutivi byo karhi leswaku ku humelela yini eka vurimi nakona vurimi byi na nkoka etikweni ra hina hi byona byi tisaka swakudya swi pfuna swinene na leswaku ikhonomi ya hina ya tiko yi kula.

Ku kala ka mati swi endla leswaku bindzu ra vurimi ri nga fambi nakona swi dlaya bindzu ra vurimi hikokwalaho swimilana loko swi nga ri hava mati a swi koti ku kula kambe loko mati ma ri kona swa swi kota ku kula hi yona mhaka mati ma na nkoka swinene eka bindzu ra vurimi.

Biogas i phurosese ya ku tirhisa manyoro ya swiharhi ku va ku endliwa leswaku misava yi nona hikokwalaho ka ku va misava yi lava ku tirhisiwa hi tlhelweni ra vurimi hi yo mhaka swi na nkoka ku tirhisa phurosese ya Biogas hikuva yi endla leswaku misava yi nona hi manyoro lama tirhisiweke kutani swimilani swi mila ndhawini leyi noneke.

Hi ximumu i nkarhi wa kahle wa ku va vanhu va byala mavele na ti-beans swi endla leswaku swi kula kahle eka maxelo ya ku hisa kambe hi maxelo ya ku titimela kumbe xixika u nga kota ku byala tinxakaxaka ta miroho.

Timakete a ti ringanelanga ematikoxikaya hikokwalaho ku va ku ri ni ku kayivela la ka leswi vanhu va faneleke ku swi xavisa hikwalaho ka ku pfumala mali ya ku sungula mabindzu yo xavisa.

Ku masiku yo byala swibyariwa ndzi ya hlawula hi ku ya hi maxelo ya siku rero leswaku ndzi rhangela ndzi sungula ndzi languta vutisa leswaku xana maxelo ya siku ra namuntlha ma nga ma fanerile leswaku ndzi byala swibyariwa xana kutani hi kona ndzi kota ku hlawula siku ro byalwa.

Ku cinca ka maxelo swi na ku cinca kumbe ku hunguta ka mphakelo wa swakudya ku va ndzi sirhelela kumbe ku endla leswaku mphakelo wa swakudya wu va henhla hambileswi maxelo ma cincaka ndzi nga endla leswaku vanhu va sukela ku thyakisa mbangu hikuva va hunguta ku cukumeta switirhisiwa swo ka swi nga ha laveki etindhawini leti nga lavekeki.

Swi na nkoka ku va vatirhi va fane va funengeta swibyariwa swa vona leswaku loko swi fika emakete swi fika swi hlayisekile swi nga hlaseriwi hi nchumu endleleni.

Milawu leyi faneleke ku landzeleriwa kumbe leyi hi faneleke ku landzelela tanihi van'wamapurasi ku tiyisisa leswaku swakudya swa swimilana swi hlayisekile i ku va swimilana swa hina swi tshama swi kha swi cheletiwa hi minkarhi hinkwayo na ku kamberiwa.

Vukahle bya crop rotation i ku va ku nyikiwa misava nkarhi wa ku hefemula nakona wu tolovela leswaku a ku byariwi swimilana swin'we eka misava yaleyo.

Swiyimo swa magondzo swi endla leswaku vutleketli bya swimilana byi nga hatli swi fikile kumbe swi nga fiki hi nkarhi emakete laha swi faneleke ku yisa kona hi yo mhaka swi endla leswaku tipulani ta varimi ti nga humeleli hi ndlela yaleyo.

Buku kumbe bya ntumbuluko lebyi hi nga byi tirhisaka ku tiva nguva yo byala swibyariwa i ku va hi sungula ku ringetela swibyariwa swo karhi eka misava hi vona leswaku swa mila xana loko swi nga mili kutani eka nguva leyi taka hi kona hi nga ta kota ku tlhela hi ringeta nakambe.

E-e va vatirhi va le mapurasini va tsala ntsengo wa twenty eight rand seventy nine cent hi awara a swi ringanelanga a swi enelanga hikuva ntirho wa vona i wu kulukumba ngopfu wu tele nakona va tirha ntirho lowu nga khoma ikhonomi ya tiko.

Mpfumelelo kumbe layisense leyi faneleke ku va yi ri ni munhu loyi a tsakelaka ku sungula purasi kumbe van'wamapurasi va fanele ku va na yona i vupfumeleri bya ku huma eka ndzawulo ya swa vurimi ku nga ndzawulo ya agriculture.

Ku va ku yisiwa swibyariwa ematikweni ya le handle kusuka eAfrika-Dzonga swi endla ku GDP ya tiko yi tlakuka naswona mintirho yi tlakuka na yona hikuva loko ku yisiwa swibyariwa ematikweni ya le handle swi endla leswaku ku nghena mali etikweni ra hina.

E-e ndzi vona leswaku a hi vutlhari ku va u lombisa switirhisiwa swa wena swa le purasini tanihi n'wamapurasi hikuva a swi tiyisisiwangi leswaku va ta vuya va swi hlayisile kumbe swi ta vuya swi hlayisekile.

Lexi ndzi nga xi endlaka ku tiyisisa leswaku mati ma hlengeletiwile kumbe ndzi nga ma hlengeleta njhani epurasini i ku va ndzi aka damu leri ri nga ta cheriwa mati leswaku hi hlayisa mati hi nkarhi lowu ma nga ta ka ma nga kumeki.

E-e hi ku vona ka mina ndzi vona leswaku vatirhi va le mapurasini a va holi mali leyi yi ringaneke kumbe ku enerisa hikokwalaho va tirha ntirho wu kulukumba ntirho wa vona wu va wu tele ntirho lowu wu nga khoma matiko nakona va hola swimalana.

Ndzi nga tiyisisa leswaku swibyariwa swa mina swi tshama swi basile hi ndlela leyi hikuva ndzi swi kambisisa leswaku xana swi basile xana swi nga si za swi fambisiwa swi ya emakete.

Swilo leswi nga kona leswintshwa leswi pfumala na swiyimo leswi nga kona i ku va vanhu va byala swibyariwa hi nkarhi kumbe hi nguva ya kona ku va maxelo ya cinca swi khumba hi ndlela leyo sekithara ya vurimi swi endla leswaku swibyariwa swin'wanyana emasin'wini kumbe emapurasini swi hatla swi tshwa swi hlaseriwa hi dyandza.

E-e a swi hlayisekanga ku va munhu a dya swakudya swa le mathinini ku hundza siku ra swona ro hela hikuva swakudya leswiwani swi va swi ri ni chefu loko swi hundzeriwile.

Timhaka ta ta vuhlayiseki epurasini ti endla leswaku vaxavi va va ni ku vilela kumbe ni swivutiso swa leswaku xana swakudya kumbe swimilana leswi va swi xavaka swi nga va swi ri tiyisisiwile swi kambisisiwile xana ke leswaku swi nga swi ringanerile ku xavisela vanhu.

A ndzi ta tiyisisa leswaku munhu un'wana na un'wanyana u tirha ntirho wa yena hi ku hetiseka tanihileswi a ndzi ta va holela hi laha hi tshembisaneke ha kona.

Eya ina a ndzi ta tirhisa maendlelo yo hlengeleta mati ya mpfula hikuva hi minkarhi leyi mati ma tsweke kumbe ma kalaka a hi ta teka wona mati ya mpfula lama hlengeletiweke hi tirhisa wona ku cheleta swimilana.

Ndzawulo ya vurimi kumbe ya swa vurimi yi seketela hi ndlela leyi van'wamapurasi lavatsongo ni vanhu lava ti rimelaka emakaya ya humesa timali kumbe mintsengo ya timali to karhi leswaku ya pfuneta van'wamapurasi lamatsongo ni tidyondzo ta mahala etihofisini ta vona leswaku va dyondzisa van'wamapurasi lavatsongo na lava ti rimelaka ekaya hi timhaka ta vurimi.

Va nga papalata ku yiva kumbe ku onhaka ka swibyariwa loko va swi fambisa ku ya makete hikuva va swi phutsela leswaku swi hlayiseka endleleni.

Purasi leriwani i ndzhaka ya mina leyi ndzi ngo lo siya yeriwa leyi na mina ndzi faneleke ku yi tirhisa hi vukheta leswaku ndzi siyela ni lava taka hi le ndzhaku ka mina leswaku va ta kota ku thola vanhu hi rona ri endlaka leswaku mindyangu yo tala yi va ni mintirho yi ta ku va ta kota ku hlayisa vana va vona.